Impembelelo yokusebenzisa amayeza angengawo zizigulana iba neziphumo ezimbi ezihlala ixesha elide. Iziphumo ezibi zomzimba ziqala ukungonwabi okuncinane ziye kwiingxaki zempilo ezinzulu. Iziphumo ezinokubakho ziquka inkqubo yamajoni ezingavumelani nomzimba, unxibelelwano olubi namanye amayeza kunye nomonakalo kumalunga omzimba.

Uqala kwam unxiba imaskhi ngokuya kwakuqala ubhubhane weCOVID-nineteen yayingaqhelekanga tu kum ngoba zange ndakhe ndayinxiba imaskhi kwiminyaka edlulileyo nakanye. Yayingathi ngamanye amaxesha andikwazi nophefumla kuba ndandivimbeka umongomoya, ngakumbi xa kushushu kakhulu. Ndandingonwabi, ndingakhululekanga kodwa ke kwakunyanzelekile ndinyamezele kuba ndandicingela impilo yam nale bhubhane weCOVID-nineteen yayize ngamandla abantu begula kakhulu.

Kwakungekho mnandi uqala kwam unxiba imaskhi ixesha elide, ngakumbi xa bendihamba ngesithuthi sikawonkewonke. Ngoba umoya wophefumla uhleli embalwa kwisithuthi sikawonkewonke kube kugcwele nabantu uphinde ube uzivalele ngemaskhi, kuphinde kube shushu kuveske kube ngathi awukwazi nophefumla, naxa uthetha awuvakali kakuhle ngenxa yemaskhi.

Amayeza okugonya anciphisa ukusasazeka lweCOVID-nineteen ngonceda ukuthintela ukugula kakhulu nokufa ngenxa yeCOVID-nineteen. Ikunceda ukuthintela kusuke kwimfuno yokuya esibhedlele ngenxa yeCOVID-nineteen, ube ngumngcipheko omncinci ekuzikhuseleni kunoba uguliswe yintsholongwane ebangela iCOVID-nineteen. Kubakho umngcipheko omncinci wexesha elide kwizifo zentliziyo emva kweCOVID-nineteen.

Ewe kubaluleke kakhulu usebenzisa ikhondom xa abantu besabelana ngesondo. Ikhondom sisixhobo esibalulekileyo ukukhusela izifo ezidluliselwa ngesondo neziguquka intsholongwane kagawulayo nokukhulelwa okungalindelekanga. Ikhondom isebenza kakhulu nakakuhle xa uyisebenzisa ngendlela efanelekileyo kunye ngalo lonke ixesha. Loo nto ikunika ukhuseleko kwiintlobo ezinintsi zeentsholongwane ezosulela ngesondo nokuthintela ukukhulelwa okungalindelekanga.

Mna ndingathi ukuswelekelwa ngumntu wakho lilishwa elikhulu ayibobumnyama tu ngoba ukuswelekelwa ngumntu wakho yilahleko enkulu, yinto ebuhlungu enokwehlelwa wena mntu usaphilayo. Ukuswelekelwa ngumntu wakho ithetha ukuba kuphela kobudlelwane, ubuhlobo kunye nobomi obuhlangeneyo. Loo nto ke ngoku ibangela ukuba ube kwintlungu enzulu, uzive ungenanto.

Ndingaziva ndiphoxekile ndinexhala ngaphezu koko. Ngoba okokuqala, umgca omde uyaxhalabisa kwaye uye uqonde ukuba abantu bekufanele uba bahoywe kwamsinyane ngoba izigulo zethu azifani, abanye abantu kunyanzelekile bafumane uncedo kwamsinyane. Into yokuba kusezofolwa kulo mgca omde kude kugqithe amayure ngaphambi kokuba sihoywe ayilunganga tu loo nto. Ndinganqwenela ukuba izinto zitshintshe, abantu bahoywe ngokungxamisekileyo kuba kuhoyeke iimpilo zabo.

Mna ndingathi abafundi abakhulelweyo abafunda kwisikolo samabanga aphezulu bayekwe baqhubeke nemfundo yabo kunoba bohlwaye ngoba okokuqala, wonke umfundi unelungelo lemfundo noba uneemeko zakhe zobuqu. Ngoba ukunika abafundi abakhulelweyo ikhefu wophula ilungelo elisisiseko yofunda, loo nto ibe nempembelelo enzulu kwikamva lomfundi. Imfundo iphuhlisa umfundi kunye nobungcali. Unika abafundi ikhefu ibashiyisa ngomsebenzi obalulekileyo wesikolo futhi yenza mfiliba ikamva lakhe kunye nomntwana wakhe.

Kufuneke babe nezithuba ezaneleyo phakathi kwamatyotyombe wabo, bagcine iindawo ezivulekileyo ematyotyombeni, amanzi nesanti funeke ehleli ekhona ekufitshane, bagcine izinto ezibamba umlilo kwindawo elungileyo noqaphela umlilo osuka kwikhandlela nakwizitofu.

Ndingamcebisa ukuba sifumane uncedo lwengcali, ndingaxhasa isicwangciso sonyango lwakhe, ndingamkhulisela kwindawo ezofumana inkxaso epheleleyo abonwe nangoogqirha abazomnika namayeza, afundiswe nokuzikhathalela.

Ndingabahlalisa phantsi ndibacacisele ukuba le nto bayenzayo ayilunganga and yophula intliziyo yomnye umntana ngoba bamvise kabuhlungu. Ndingabachazela ukuba le nto bayenzayo ayilunganga futhi loo nto leyo ndiyigxininise kwinto yoba lo mntana akazenzanga ukuba abe nje, funeke bamxabise bamphathe ingathi ungowakokwabo.

Hay,i mna andiqondi ikhona into efuna uphuculo ngoba iinkqubo zoluntu ezikhuthaza ukubambelela kunyango lwentsholongwane kagawulayo ziyasebenza.

Mna ukuqinisekisa ukuba le mali yenkamnkam akayityi etywaleni kuphela, ndingahamba naye ngeentsuku zenkamnkam ndiye naye edolophini siqale ngothenga ukutya. Kuze ke ngoku ngemali eshiyekileyo ayigcine ayisebenzise kwinto afuna uyenza kodwa into endingayigxininisa kuba makuqale kuthengwe ukutya kuba yeyona nto ebalulekileyo kunotywala leyo.

Ndiyayithanda loo nto leyo kuba ibaluleke kakhulu, uthi xa uye ekliniki okanye esibhedlele ujongwe ukuze ubonwe ezinye izinto, ezinye izifo onoba nazo. Ungayela enye into kanti ufumaniseke uba unesinye isifo ubungasazi, ukuze ke ngoku ukhawuleze unyangwe ingakabikho kwisimo esibi.